Ha a tshwanela ho fa mang kapa mang pin ya hae hobane pin ke ntho e bohlokwa, mme motho a ka ya bank-eng a lo ntsha tjhelete ya hao ntle le tumello ya hao. Ke mo eletsa hore le hao ka bana le motho a mo letsetsang kapa motho a re nke motho wa bank-a seke a fana ka pin ya hae.

Ditefiso tsena ke tsa hore bank-a e o katele tjhelete ya hao, mme moreki ha ebe ha utlwisise hore tjhelete ena ke ya eng, ebile hobaneng e tswa. Moreki a ka tla bank-eng re tlo etsa statement mme re shebisane le yena hore tjhelete ena e tswang ke ya eng. E bile re be re mo hlalosetse hantle a kgone ho utlwisisa.

Ke e nkile ke le mong ebile ke nkile nako. Ke nkile dilemo tse tharo ke e qete, ke ikutlwa ke thabile haholo hobane ke ne ke patala tjhelete ebile e nang le tswala e leng yona interest.

Ke na le mamello ho leta sena, di insurance di etsa sena kapa tsona di-company di etsa sena hobane hona le batho ba bang e leng ditsotsi. Ba ntse ba bona motho hore o kulela lefu, empa ba lo bula yona funeral insurance mme motho oo a be a hlokahala. Mohlomong bekeng e tlang babe ba batla hore ba sebelletswe, mme ha se ntho e hantle eo o tlameha hore hobane le nako eo o e letang hore o kgone ho sebeletswa.

O lokela hore a ye bank-eng ka hare mme batho ba sebetsang bankeng ba tla mo thusa hore a bule account e ntjha, o lokela ho ya letho tokomane ya hae ya boitsebiso le phone ya hae. Mme di bank-eng tse ding, ba batla tjhelete ha o qala ho bula bank-a e ntjha empa di bank-eng tse ding ke mahala.

Ke kopa ho botsa hore taba ena ya kadimisano ya tjhelete ke nnete na, mme ke ditokomane tse feng tseo ke lokelang ho tla ka tsona. Tseo ke di tsebang, tse hlokahalang ke ntho e bitswang statement, statement se bontshang hore ke tjhelete e feng e kenang bank-eng ya ka. Le lengolo la boitsebiso kea tseba le lona hore le a hlokahala mme ke kopa ho botsa hore ke dintlha tse feng tseo le di shebang ho bontsha hore motho o tla kgona hore a nke kadimo ena ya tjhelete kapa ase ke a e thola.

Taba ena ke bona e le ntho e seng hantle hobane bo Rakgwebo bana hase ntho e ba etsang e molaong mme ebile ke ntho e nqabanyang hobane ha ba na mangolo a ho bontsha hore ba ka kadimana ka tjhelete mme ebile le tswala ya bona e ba ngata haholo hobane ha o nkile di Ranta tse mashome a mararo, o di kgutlisa e le diranta tse mashome a mane le halofo. Nme ke bona tswala ya bona e le ngata haholo hobane e ba di Ranta tse mashome a mahlano tswala ya bona.

Ho tswa ka bankga eo o e sebedisang hore ea kgona na hore o kgone ho iketsetsa pin o le mong. Mme bank-a tse ding di a dumela, tse ding ha di dumele tseding di batla o ye bank-eng ka hare ba kgone ho o thusa. Empa di bank-a tse ding o kgona oi ketsetse yona ka founu mme ha e nke metsotso e fetang e leshome.

Koloi ya ka e shwele leshala. Ke kopa ho botsa hore le tla kgona ho nthusa na, mme ebile hona le tefello tseo ke tlamehang ho di lefa hodima moo hotle, koloi ya ka e loke na? Kapa e tlaba mahala na?

Ke mo thusitse ho reka data mme ra kena app-ong e bitswang playstore, ra etsa hore re kenye app eo ya bank-a mme a kenya ditokomane tsa hae kaofela. Jwalo ka bo ID number ya hae, bo pin ya hae bo di nomoro founo tsa hae. Mme ebile e hloka data hore a e sebedise.

Tjhe, batho ha ba ikgethele ho patala UIF, ho tswa ka hore o sebetsa company-eng e feng mme ebile ba le hlalosetsa hore le tla hula tjhelete ya UIF. Mme motho o lokela ho ya Department of Labour, a lo sheba hore o patala bokae mme ebile e hulwa jwang. Empa mosebetsing ha o kgola hona le pampiri eo e tholang, e bitswang yona payslip ya hao e bontshang di ntlha kaofela hore o hulelwa bokae ka letsatsi le feng. Mme e be e bontshe hore o se o na le bokae ho UIF ya hao.